Eya nkile ka nka leeto ka bese. Ke ne ke tloha mona Johannesburg re ya ko Rusternburg, re tjhakela malome. Ebile leeto le monate haholo hobane re ne re iketlile ka hara bese, itsamaela monate ho futhumetse re tsamaya e le letsatsi la Moqebelo e le hoseng. Re tsamaile ha monate ka tsela, ya fihla distopong, ra tswa ra kena, ra otlolla maoto a rona, ra kena dishopong ra ithekela tseo re ka di jang ka tsela ebile leeto le monate haholo.

Ho ya ka nna ntho e se ke bona haholo ka nako tsa dipaseka le nako tsa dikeresemose, batho ba kganna ba tauwe, batho ba kganna ba nwele jwala, batho ba dula ba jahile, le ha ba sa nwa jwala ba dula ba jahile, ba potlakile ka ntho e ngwe le e ngwe. Jwale phoso dia etsahala mo di tseleng, ke nahana ke ka moo re ba nang le mathata a mangata a dikotsi tsa dikoloi ka nako tseo.

Ke tla qala pele ka hore ke etse PDP e le hore ke yona e batlehang. Ha ke fetsa ho etsa PDP, ke tsamaye ke lo etsa clearance, police clearance ha ho le jwalo ke register-e le ba e-hailing services, ke fumane le founu e leng hore ke smart phone.

Ke nahana hore nako e lokileng ya ho lokiswa ha mebila ke nako ya mariha, hobane ka nakong ya mariha ha se batho ba bangata ba e batlang ho ithola ba le seterateng. Jwale le batho ba sebetsang le bona diofising hangata ka nako ya mariha ba sebeletsa matlung, jwale nako e lokileng ya hore mebila e lokisiwe ke nako ya mariha.

Lebaka le etsang hore batho ba ditekesi ba lwantshe batho ba di-Bolt, ke ka mabaka a hore batho ba bangata se ba ithatela ho tsamaya ka tsona di-Uber kapa di-Bolt, hobane motho la ho ka ba le mabaka a mangata Bolt e o lata ha hao eo fihlise mo o yang teng hore ke ka nako mang ya bosiu ke yona e tshepileng haholo hobane o tla tloha ko tlohang teng e le bosiu, o fihle ka nako ha hao o le save. Jwale bothata ba batho ba ditekesi ke yona eo hobane batho ke bona ba seng ba ithatela di-Uber kapa di-Bolt.

Ka pono ya ka nna ke so ka ke bona ba tshwaruwa hampe batho ba se ba hodile ha ba palama makoloi a baeti. Ha ke soka ke kopana le mabaka a hore ke bone ba tshwaruwa hampe, hobane kaofela ha rona le ha re le mebileng kapa hona re le di-taxi renkeng, motho o moholo o sokola ho palama re ya mo thusa, ha re le ka hara tekesi motho o moholo o sokola ho theoha hara tekesi o teng motho a tla tswa a mo thuse hore a theohe ka hara tekesi le bona bakganni ba dikoloi ba na le mamello e kgolo haholo, ha e tla ho bona batho ba hodileng.

Ha ke bone hore di-lane tsa dibaesekele di lekane, makeisheneng a re dulang ho ona nna mo ke tsamayang teng ha ke so ka ke bona di-lane tsa dibaesekele di le teng. Ee ditulong tsa di-suburb ke teng moo o tla fumana ho na le di-lane tsa dibaesekele, hore ba palame dibaesekele tsa bona ba tshireletsehile. Empa mo ke dulang teng nna ha ke so di bone ho tloha mo le ditulo tse ding tse ke di tsamayang le yona re tsamaya ka koloi kapa re tsamaya ka tekesi, a ke so di bone di-lane tsa di-bicycle.

Ke tla ikutlwa ke tshwareile hampe, hobane le mosebetsing le ha nka ba jwetsa hore ditekesi ha di tsamaye, batho ba ditekesi ba hana re palame di-bus. Mesebetsi ya rona ha e tshwane, ho na le ba e leng hore ha ba na kutlwisiso mesebetsing moo e leng hore ba tla re ho lokile o tla tla ka le latelang. Jwale ke bona lebaka e tla ba taba hore, hona le batho ba ke kopanang le bona ba re sebetsang kaofela, re tlo tlameha ke hore ke be re founelane re botsane hore re ho kae, re kopaneng nqang e le ngwe re request-e di-e-hailing service hore re kgone ho fihla mosebetsing.